Loko ndzi fika e-bank-i ndzi nga vutisa ku ri overdraft i yini, overdraft akhawunti i yini? Overdraft akhawunti yi pfuriwa loko swi te yini? Overdraft akhawunti loko pfula yona a swi lavi a swi na ntsengo wo karhi lowuu faneleke u wu hakela na kumbe overdraft akhawunti i akhawunti leyi pfuleriwaka vanhu lava va njhani? Loko ndzi lava overdraft akhawunti ni fanekele ni yi ta na yini? I yini xin'wana lexi ndzi faneleke ku xi tiva hi overdraft akhawunti? Yi pfuna yi yi pfuna njhani eka vanhu? I akhawunti ya muxaka muni lowu.

Swi na nkoka leswaku eka akhawunti ya wena u siya mali yo karhi, mali leyi hi yona leyi nga ta kota ku guard-a e akhawunti ya wena. Ebangini loko mali ya wena yi tshama ebangini ku na mali leyi ntsanana leyi u yi khipaka hi n'hweti hi n'hweti, leyi endlaka ku ri mali ya wena yi tshama yi hlayisekile. U nga siya kokwana loko a horile a nga siya hambi hi fifty rhandi, a va koki mali yo tala ngopfu. Va nga koka five rand kumbe ten rhandi. Loko u nga u ta hola mali leyi yi kalaka yi nga ringanelangiki.

Nkoka wo va munhu a ti pfulela akhawunti leyi a yi tsakelaka i ku ri munhu u kota loko a ti pfulela ku loko a ti pfulela akhawunti ya yena ya bangi, u kota ku va a vona ku ri mali ya yena yi hlayisekile. Loko munhu a nga ri na akhawunti mali yi nga lahleka kumbe yi tshwa laha a nga yi veka kona, kumbe a rivala a nga ha tivi ku u yi veke kwini. Kambe loko a yi veke endzeni ka bangi leyi yi tsakelaka hi yena, u ta kota ku vona ku ri mali ya yena yi hlayisekile a ku na loyi a nga ta yi tekaka kumbe ku yi yiva.

leti a nga ti tirhisaka i ku a nga ya eka ATM a ya kamba, kumbe a endla cellphone banking hi tinambara. Se sweswo swi va i ndlela yo leyi yi yi yi nga hlupheki yo u endla cellphone banking u kambisisa akhawunti ya wena eka yona. Kumbe u endla app, na yona app u yi endla u ri ndlwini u kota ku kamba kumbe akhawunti ya wena yi famba njani, akhawunti ya wena yi na , akhawunti yi yi chela mali hi nkarhi muni yi tlhela yi khipa mali hi nkarhi muni.

Leswaku ri akhawunti kumbe bangi yi na nkoka loko swi ta eku hlayiseni ka mali, mali ya wena u ta yi kuma ya ha enerile. Kambe loko u tshama u khomelele mali hi moya wa kona mali yi hatla ku hela, hikuva xin'wana na xin'wana lexi ndlulaka ka wena u ta lava ku xava hikuva u ti vona u ri na mali. Kambe loko yi tshama e-bank a wu nge hleketi ku ri loko ku ndlhula lexi na lexi u ta lava ku xava xilo xin'wana na xin'wana lexi ndlulaka hi nkarhi wolowo.

Munhu a pfula bangi akhawunti swiletelo leswi a fanekele ku swi landzelela u fanekele ku ta na pasi, papila ro ra ku ti tivisa, a tlhela a ta na proof of residence papila ra laha u tshamaka kona. Hi kona va nga ta kota ku ku pfuna hi ku ku pfulela akhawunti ebangini.

Loko u pfule bangi ku na ntsengo wo karhi lowu va wu tekaka hi n'hweti hi n'hweti. Loko u chela mali ku na ntsengo lowu va wu tekaka va wu kokaka vona vanhu va le bangini. Loko se swi nga leswi loko bangi ya wena ya ha pfuriwile u nga yi pfalanga kambe u nga ha tirhisi yona, ku na ntsengo lowu kokiwaka hi n'hweti hi n'hweti. U ta tikuma u kolota mali yo tala swinene. Swi nga leswi u fanekele u ya pfarisa bangi yeleyo ku va va nga ha ku va ta tiva ku ri a va ha fanelanga ku koka mali eka bangi yeleyo hikuva a ya ha tirhi.

Fixed akhawunti i akhawunti leyi ku vekelaka mali u ta yi kuma yi ri na ti-interest. Loko u veke mali ya wena eka fixed akhawunti ku na nkarhi lowu va kumbe u va byelaka ku ri u ta yi landza hi yona. Va nga va va ku vekele for three months, ivi wena u fika u ya yi teka hi two months, ku ta va na ntsengo lowu va wu kokaka hikuva ku tshembisa bangi ku ri wena u ta yi landza hi three months. Leswi swi endliwa hi ku ri, leswi swi endliwa hi ku ri mali ya wena e-bank va yi teka va yi lombisa kun'wana. Loko wena u fika u ku u landze mali ya wena, yi va yi nga ri kona ebangi va fanekele ku teka ya un'wana munhu va ku nyika yona, ku ve a mi pfumelelanile ku ri u ta yi landza hi nkarhi wo karhi.